Ewe, zinazo iimpembelelo zokuzonwabisa ulutsha. Ngokuba ulutsha luphela luyenza, mhlawumbi kuthiwa kunetshalenji ethile. So ufika wonke umntu ngoku esenza le tshalenji, ezividolayiza. Ubone uba abantu bonwabile, nawe wena mntu ubukeleyo uyahleka. So leyo nto ikwenza wonwabe emphefumlweni wakho. Noba umntu ebekhathazekile uphela ngoku eyihleka. Abantu bake babhale nobhala athi umntu, yho bendikhathazeke kwenzeke into ethile but yhe ndizibone sendihleka. So izinto ezinjalo, uye abantu bahleke bebekhathezekile abanye baphele bezenzela ezi vidiyo nabo befolowa le tshalenji. Abanye abantu banxibe olu hlobo le influencer inxiba ngalo. Mhlawumbi inxiba kakuhle and bayayithanda indlela anxiba ngayo, ubone uba umntu uyayonwabela le ndlela anxiba ngayo. Bayabanika ke nele nto, noba bakwazi uziphakamisela phezulu umntu azithande ngendlela efanelekile.

Luphuhlisa kakhulu. Ngokuba kaloku xa kukho ezi zinto, mhlawumbi like etawuni kwiCity of Cape Town, kubekho into eyenziwayo phana eParade, uCity naye uye afumane imali ukuncedisa and iye zibize ezi zinto, zibiza nabahambi bangaphesheya bazozibukela. So hayi, ziyanceda kakhulu kuphuhliso lweikhonomi lelo ndawo nihlala kuyo xa zenziwa ezi zinto. Ngoba kuphela kuncedwa nale ndawo kuhlalwa kuyo, kuyabhatalwa nakuyo. So kuyancedakala kanjalo.

Ndingamnceda kakhulu umntana ukuthi angabi ne-low self esteem and angabi ngumntana onomvandedwa osoloko ehleli yedwa. Ngoko ke iyanceda ke umntanakho nyhani ukuthi abe nabo abantu ancokola nabo, adlala nabo. Abe active empilweni yakhe, ahlale engumntana ohlakaniphile and o-happy kakhulu. So inceda kakhulu kwintliziyo yakhe, kwingqondo yakhe, kwi-social yakhe, iyamnceda leyo nto. Nasezifundweni zakhe iyamnceda kakhulu because uhlala evuleke ingqondo.

Ingase ndibone umdlalo wee-go-karts. Zininzi ke nezinye imidlalo that ingase ndiyibone kwizikolo ezikwikhomyunithi yam, but i-go-karts ndiqaphele le nto uba xana i-organization izenza abantwana bayayithanda kakhulu laa nto. Ngoko ke xa inoba khona ezikolweni abantwana abaninzi bangayijoyina. Ngoba aba bantwana bayakuthanda, abanye bayaqhuba abanye bayakhwela abanye bayaphushana, kuya reyisiswa oqale wafika. Abantu abaninzi bangayijoyina, abantu abaninzi bangatsho baphume apha elokishini. Ingabi zezi zimbalwa, iibhola which is ukhabo lwebhola, i-netball. Zezona nto zidlalwayo kwezi zikolo so abantwana abaninzi abekho kuzo bagcwala apha elokishini. Ngoko ke xa kunobakho ii-go-karts abantwana abanintsi bangazijoyina ngoba bayayithanda leya, laa mdlalo.

Ngokokucinga kwam kukuvuleka kwengqondo, ngokuba ndingathi ngesilungu kubastrathejikhi. Ngoba i-chess ikufundisa uba how to be strategic, ube ngumntu ocingayo kakhulu before wenze into. Ngoko ke ingakuphuhlisa nalapha empilweni yakho ngoba yonke into oyenzayo uqale uyicinge and ucinge uba yeyiphi istephu emandisithathe ngoku. Ungenzi nantoni na ngempilo yakho uphele unezi decision oye uzisole ngazo empilweni. Kufana naxa unomsindo uvele uthethe into obungafuni ukuyithetha. Ngoko ke uye uphele before uthethe nobana unomsindo uye ulinde umsindo wakho ehle before ukhuphe amazwi ngomlomo wakho, ngoba uyawa-andastenda amazwi ukuthi angakanani, ane-weight engakanani kuwo. Ngoko ke i-chess iyanceda kakhulu, iinto ezinjengezi board games.

Kulula ke ukwakha ubuhlobo esikolweni xa ukwezemidlalo, ngokuba kaloku aba bantu udlala nabo niphela nincokola nonke, nihleka nonke. Xa nikwi-practise ninonke phayana, niyaprektiza niyancedisana, nidlala okwetim. So yonke into eniyenzayo nidlala as itim, so ke ngoku niphela nizi friends as itim.

Iyanceda kakhulu ngokwelemidlalo ngokuba kaloku umntu uyakwazi ukuba i-idea ukuthi kungenziwa njani. So xa eye phana ebholeni bevulelekile ukuthi umntu makathethe uye aphele ekwazi uthatha over, akwazi uthetha, akwazi ulidisha nabanye abantu. Atsho azibone okay ndinesi saphiwo sokukwazi ukuxelela abantu uba yile nto mayenziwe and uyakwazi ukumamela nabanye abantu. Athi xa emamela abanye abantu angafuni ubacikelela phantsi, abamamele adibanise nale yakhe into anayo, adibanise neyomnye umntu. Ngoko ke iye ivele kanjalo ke ngoku isakhono anaso umntu.